Mehe ni vona onge nkarhi lowu faneleke wo endzela ndhawu ya ndzhaka i nkarhi lowu hi tin'hweti letiya hi tlangelaka hi toho i nkarhi wolowo wa ndzhaka so swi ta olova ngopfu leswaku loko hi ye eka etindhawini teleto ngopfungopfu loko hi yini vana hi kote ku vulavula hi va dyondzisaka hi laha hi humaka koho leswi ndzhaka ya hina yi vulaka swona hi ka hina so swi ta va olovela ngopfu ku hatla va khoma leswi hi va byelaka swona hikuva ku ta va ku ri nkarhi lowu un'wana na un'wana a ya ka hala na hala kumbexana va ka a pfuka leswaku a tlangela endzhaka ya hina lexin'wana xi nga hi pfunaka ngopfu i ku hi minkarhi yeleyo ku na hi ti program leti va ka kona hambi eka swiyanimoya leti ti dyondzisaka vanhu hi vuenti hi ndzhaka so loko hi ri karhi hi ti yingisela hi nkarhi wolowo ndzhaka hi tlhela hi endzela ndhawu yeleyo swi ta hi pfuna ngopfu leswaku ku ta kwala vanhu hi dyondzisaka ni vana.

Lexi mfumo wu nga xi endlaka i ku va wu kuma etikhampani to karhi ta ta security ti nga kota ku va tisirhelela laha va pakaka kona kumbe tindhawu leti mabazi ya vo ma tshamaka eka tona hikuva lexi endlaka leswaku ku va ni vugevenga i ku va va xiya leswaku tin'wani ta tindhawu teto a ti sirheleriwanga a ku na emasecurity lawa ma tirhisiwaka eku va magada ya tibazi teto se vanhu va teka nkarhi wolowo kumbexana va teka sweswo swi va endla leswaku va va lava ti endzelaka van'wani lexin'wana lexi endlaka leswaku tibazi teleto ti hlaseriwa ngopfu hi vugevenga ku ku ni vanhu lava nga tirhisaka hi tibazi so man'wani ya maphatsi lawa ma nga koho layani va ma teka leswaku va ma tirhisa eka tibazi ta vona so loko no chekiwa hi vanhu valavo ku nga sirheleriwa.

Vupfhumba i bya nkoka byi endla leswaku hambi emindyangwini e e vanhu va kote ku valava tivanaka eku antswa swi tlhela swi hi pfuna leswaku hi tiva hambi ku ri tinxaka tin'wani ku antswa so vupfhumba i bya nkoka ngopfu.

Ya ni ehleketa leswaku swi nga pfuna ngopfu swi nga va ni mpfuno lowukulu ngopfu ku languta hi ndhawu ya ndzhaka munhu a ri henhla hikuva yi nga kota eku vona hi eswilo hinkwaswo endhawini yoleyo ku nga ri na swi nkavanyeto leswi nga va ka kona leswi nga ku kavanyetaka minkarhi yin'wani loko u famba ehansi swa tika leswaku munhu a nga kota ku vona eswilo swa le henhla kumbexana swa le hansi hi ndlela leyi humelelaka kambe loko hi tirhisa xa ku famba xa le henhla xo fana na xihahampfhuka hi kota ku vona tindhawu teto hinkwato hi nga kavanyetiwi hi nchumu swi tlhela swi hi pfuna hi ku va hi kota eku vona hambi ku ri swilo leswi swi tumbeleke ehenhla ehenhla ka swona.

Yi tlanga endzima leyikulu ngopfu hikuva swin'wana swa swirhwaliwa a swi nga ta olova leswaku swi nga fambisiwa hi hi hi timovha ngopfungopfu leswi sukaka eka matiko ya le handle se loko swi swi rhwaliwa swi famba hi elwandle swi kota ku tlhela swi hatla swi fika eka matiko lawa swi yisiwaka eka wona.

Switandzhaku swa kona leswi va ka kona i ku va mi va nga ha ya ejele nkarhi wo leha va nga ha tekeriwa swa ku famba swa vona leswi va fambaka hi swoho va nga ha tlhela swi nga ha tlhela swi endla makhombo minkarhi yin'wani hikuva hi nkarhi lowu va hi nkarhi lowu va kumiwaka hi vona leswaku va endla vugevenga hi laha minkarhi yin'wani hi vonaka va hetelelaka va tsutsuma ivi va hetelela va va endla hi tinghozi letikulu ngopfu.

Mehe ku famba hi xitimela ni swi vona swi hlayisekile hi ku xo sungula eka switimela ku na evusirheleri kumbexana maphorisa lama tirhaka endzeni ka switimela leswaku ma sirhelela evakhandziyi hinkwavo xa vumbirhi ku hambana ni ku famba hi movha a swi talanga ngopfu leswaku xitimela xi chayisana ni xitimela xin'wana swa endleka kambe a swi talanga ngopfu kambe tinghozi ta timovha ti tele ngopfu so ku engetela eka vuhlayiseki ni tinghozi hi laha ku fanaka wa sirheleleka eka toho loko u famba hi xitimela.

Eya loko no kuma xirhambo xa ku famba hi xihahampfhuka hambileswi na xi chava nyana xihahampfhuka kambe loko no kuma i xirhambo xa ku famba hi xoho ni nga tsaka swinene ku nga va ku ri ni ntokoto lowu kalaka wu nga rivalekiki lowu ni nga va ka nyikiwe lunghelo ra ku va ni va na wona.

Xivangelonkulu xa e timhangu ta le magondzweni i ku tala ka mimovha naswona vachayeri vo tala a va na ntokoto wa ku chayela van'wani u kuma leswaku a va a va yanga va ya kamberiwa ni loko ku ri ku va faneleke leswaku va nga fambisa emimovha kumbexana hi mabazi wolawo xin'wana i ku evukhamba byi tele ngopfu laha Afrika-Dzonga so tanihi laha hambi ku ri vanhu lava va nga ri ki kumbe ku nga vanhu lava nga kamberiwangiki va nyikiwa leswaku vanhu vachaya swin'wana i swa ku nwa swa ku byala vachayeri vo tala va nwa ngopfu byala so swi endla leswaku ku heteleleni va hetelela va endla i timhangu ku dlayiwa vanhu vo tala swin'wana i vurhongo va etlela ngopfu.

Ndzi vona onge swi nga va swi fanerile ku va bazi ri va ni munhu loyi a ri hlayisaka loko ri ri ka riendzo munhu yaloye a nga khathalela evakhandziyi hinkwavo a tiyiseka leswaku vakhandziyi va hlayisekile a tiyiseka loko ku ri hi ku vakhandziyi ku ni swilo swo karhi leswi va swi lavaka minkarhi yin'wani van'wani va suka va lava eku ya etoilet a tiyiseka hi swa ku fana na sweleswo swa ku wa va pfuna ni loko ku ri ni vadyuhari kumbexana lava lamaleke hi yena loyi a nga ta kota hikuva a va khathalela hi ndlela yoleyo a tlhela a khathalela ni muchayeri muchayeri na yena laha ku fanaka loko a lava swo karhi loko a lava ku pfuniwa loko a karhele hi yena loyi a faneleke a mi pfuna eka riendzo rero hinkwaro sweswo swi ta endla leswaku bazi yi va na vuhlayiseki.

Swiphiqo leswi swi langutanaka na swona xin'wani xa swona i ku va e swigevenga swi yiva enhundzu minkarhi yin'wani u nga ha kuma leswaku laha swiporweni u kuma leswaku swi pfarile a ri koti ku va ri famba ivi swi yiva enhundzu hi ndlela yoleyo ya xiphiqo xa vugevenga hi xona lexikulu ngopfu lexi ni vonaka onge va langutana ngopfu naswona hambi ku ri swona swiporo sweswo swa tsemiwa swi yisiwa eka tikhampani to karhi ta ku karisa laha vanhu va fikaka va swi xavisa va nyikiwa mali yo karhi so ya vugevenga hi byona lebyikulu ngopfu.